Ngakithi kuyasiza ngoba phela umuntu uma ungamulandile ngehlahla, kusho ukuthi lowo muntu lowo umoya wakhe uzosala lapho afela khona. Lo muntu lo uzohlupha abantu, ngoba ufuna ukubuyiselwa ekhaya. Enze izinto enjengobungozi, noma enze ingozi zomgwaqo, noma enze izinto ezimbi ebantwini abaseduze kwalapho ebathuse ngoba uzolokhu ebonakala kancane kancane eyisipoki. Umuntu ulandwa ngalo ihlahla lophahla ngoba kuyamsiza ukuthi umuntu athathwe abuyiselwe ekhaya ukuze azokhona ukuthi alale ngokuthula, engalokhu ehluphana nabanye abantu emgwaqeni ehlupha nabanye abantu ebapokela ngoba efuna ukubuyiselwa .

Into eyenzakalayo, abantu abaningi bagcina bengazanga ngohlelo lokuthi ufinyelela kanjani ukuze uthole umhlaba wakini owakulahlekelayo. Nanokuthi lo mdanti abawenzayo benza ukuthi abanye abantu beze belahlekelwe ithemba lokuthi bazophinda bewuthole omunye umhlaba. So kwesikhathi esiningi, abantu bagcina bengawutholanga impela umhlaba wabalahlekelayo, bagcina bengasazanga ukuthi bazobuyela kanjani endaweni umndeni wabo owasusa kuwo ngeyikhathi zakudala, ngeyikhathi zobandlululo. Kodwa uma kungahle kuthiwa abantu bawuthola, abantu bangakujabulela kakhulu lokho. Abantu bangakhona ukubuyela emndenini yabo yakudala behlale bejabule.

NgokwesiZulu, ukuze ingane bazoyinikeza igama, kwakubakhona into efana nokuthi imbeleko. Imbeleko ijwayele ukuba khona emva kwezinsuku ezintathu ingane izelwe. Imbeleko yilapho khona abayohlaba khona imbuzi. Uma beyihlaba imbuzi, bethathe into enjengesiphandla. Isiphandla isona esonikezwa esofakwa engalweni yengane bese kuba isikhumba sayo. Kudala isikhumba yisona esasithathwa senziwe imbeleko, ingane iyobelethwa ngaleso sikhumba-ke. Lisuka lapho igama le mbeleko bese ingane izonikezwa igama besho ukuthi igama lale ngane ubani. Njengamanje ingane ayisabelethwa ngeyikhumba zey'mbuzi kodwa imbeleko isasekhona ngoba usiko olusaqhubekayo .

Zikhona izinto ezike zifane phakathi kwesiSuthu nesiZulu. Izinto ezifana nokuthi , indlela umuntu uma eshada kumele kukhishwe ilobolo. Ilobolo yilona elizohlanganisa abakwa makoti nabakwamkhwenyana. Noma zikhona-ke izinto ezingafani, izinto ezifana nokuthi kwisiSuth umuntu uma wesifazane eshada bazothatha bemnikeze igama. Akasezukubizwa ngegama leli akhule ebizwa ngalo. Uzoba negama elisha lakwamakoti kuthi ngesiZulu umuntu ubizwa ngesibongo sakubo njengomuntu uma engowakaNkosi, bamubiza bathi umaNkosi noma omaMthethwa kanjalo. So umehluko ukhona and kukhona nezinye izinto ezifana .

Amadlozi iwona abantu esike sibenzele imicimbi empeleni ngoba sisuke sifuna indlela esokhuluma ngayo, sibatshele ukuthi kwenzakalani. And indlela ahlonishwe ngayo amadlozi kwenziwa umqombothi. Uma kwenziwa umqombothi, kuphinde kwenziwe izinto ey'jengokushiswa kwempepho ngaphandle kokushisa kwempepho, kuphinde kwenziwe amahubo. Amahubo yizona indlela abasuke beculelwa ngayo bebizwa bonke kuthiwa hlanganani, nansi into osize ngayo, sizonibikela nokuthile sizonibikela nokuthize. So izona izinto ekakhulu kakhulu ehlanganisa abantu nokuhlatshwa kwey'nkomo nembuzi nakhona lokho indlela esitshengisa ukubahlonipha ngayo kwimicimbi.

Kukhona into abeke beyenze abantu abadala. Abantu abadala baye bathathe abazukulu babatshengise izinto ezibalulekile ezingamasiko izinto ezifana nezinkobe, izinto ezifana nesijingi, izinto ezifana nomqombothi. Babatshengisa ukuthi kwenziwa kanjani lokhu ukuze kube usiko lungakhohlwakhala, nabo abazukulu bayondlulisela ezinganeni zabo. Kusemqoka kakhulu ukuze ungakhohlakalwa and lingalahleki usiko lwethu kakhulu kakhulu uma sekuziwa indlela esasipheka ngayo esasenza ngayo izinto kudala. Nogogo impela ekhaya wayeke esithathe esitshengisa ukuthi kuphekwa kanjani and kwakuphekwa kanjani kudala.